Ngingameseka umuntu oxhashazwa nge-inthanethi ezinkundleni zokuxhumana ngokumkhuthaza ukuthi agcine iy'thombe nobunye ubufakazi kumakhalekhukhwini. Aphinde akubike kumbe abike lesi sehlo kwezinhlaka esifanele ukugwema isimo esifanayo nakwabanye. Phinde ngingaphinde ngimazise ngobungozi bokubeka imibono yakho kulezi nkundla zokuxhumana phecelezi esikhathini samanje. Ngiphinde ngihloniphe noma yisiphi isinqumo abangasikhetha emva kwale nhlekelelo.

Izindleko zokuxhumana ngokuqonda ukuthi yikuphi okubizayo nesingakwazi ukukuthenga, nangokuqonda isikhathi esizosichitha sikulelo lizwe. Singaphinde sibuke ukufinyelela ngokuqonda ukuthi uma kungenzeka inkinga, iyiphi indlela engadala ukuthi sibeke kumbe sifune usizo ngokushesha kunenye. Siphinde sibheke izinga lokuxhumana uma sisebenzisa lezi zinhlaka ukuqonda indlela edala ukuxhumana ngokushesha, iphinde ibe lula ukuthi sikwazi ukuyisebenzisa ukuxhumana noma ukuthintana nabathile.

Kungaba ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngenxa yokusabalala kwazo, kanye nokusiza kwazo ukunikeza abantu bengabesilisa bengabesifazane. Nakuzo zonke izimo abakuzo, ithuba lokubeka imibono nemivo yabo bengacwaswa ngobulili, futhi ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana kwenziwa abantu abaningi. Kuyinto abantu abayijwayele nabayikhonzile ukuqinisekisa ukuthi akekho osalayo.